Ke nahana hore ntho e etsang hore basebeletsi ba mapolasing ba bonahale ba ntse ba sa phela hantle. Ke hore, boholo ba bona ha ba tsebe ditokelo tsa bona. Mme ke nahana hore ha ba ka ikopanya le mafapha a ka reng a bo Department of Labour. Mme ba ba hlalosetsa ka ditokelo tsa bona. Nthwe e nngwe le e nngwe e ka loka.

Tlhokeho ya metsi ke tlhoba boroko setjhabeng sa habo rona. Mme ke nahana ha dihwai tsohle di ka bokella metsi a pula, le hona ho a sebedisa mohlang pula e sane kapo ho na le tlhokeho e kgolo ya metsi. Dintho tsohle di ka ba bobebe.

Dumelang, ne ke kopa ho kenya tletlebo mabapi le polasi eo basebeletsi ba yona ba sa dungellwang ho nka kgefutso kapa hona ho phomola. Ba sebetsa matsatsi a tsheletseng ho isa ho a supileng bekeng. Mme ho na le menyenyetsi ya hore meputso ya bona e ka fatshe ho eo mmuso o e beileng. Ne ke kopa ke le etele polasi eo mme le tsebe ho etsa diphuputso tse felletseng.

Dumelang, ke na le tlhahiso e ka thusang polasi ena ya rona. Ke utlwetse ka insurance ya tsa temo. Mme ke nahana e ka thusa polasi ena ya rona ka mora hore re kopane le komello e kgolokgolo ka ho fetisisa ka lebaka la ho hloka pula nako e telele. Mme insurance e nanang e sireletsa dijalo, e sireletsa diphoofolo, e sireletsa matlo a polasing le disebediswa tseo re di sebedisang tse ka reng metjhini ya ho lema, jwalojwalo.

Dumelang, ke nahana tse ding tsa dintho tse re bakelang kgoholeho ya mobu ke ho ke ho fodisa diphoofolo nqa e le nngwe ntle le ho kgefutsa. Ho se sebedise disebediswa tse matlafatsang mobu le hona ho se jale difate tse ntjha. Ha re qeta ho kgaola tsa kgale.

Dumelang bomme le bontate. Kajeno lena ke batla ho bua le lona ka thuto. Mme ke tla ke batla ho qala ka hore thuto ha e tsofallwe. Thuto ha e kgethe hore na o moholo holo ho kae, ebile thuto ha e kgethe hore na o monyane ho le hokae. Thuto e o bulela mamati a mangata, mme e o tlisetsa menyetla e metle haholo ya mesebetsi. Mme motho ya batlang ho ithuta a ka qala kae? Re na le mekgahlelo e mmedi e nka le eletsang ka yona, e leng di-class tsena tsa bosiu le tsena tse re di tshwarelang marangrang a dikgokahano kapa tsena tsa tsona tsa online.

Dumelang bomme le bontate. Hore dipeo tsa hao di dule di le boemong bo botle. O lokela ho dula o di omisitse. Di ome hantle hoba metsi le mongobo ke sera se seholo sa di sa dipeo. O lokela ho ha wa lokela ho beha peo ya hao haufi le dikokonyana.

Dumelang bomme le bontate. Keletso e nka lefang yona ke hore o lokela ho tseba hore na mmaraka o hokae ebile o batla eng. O lokela ho sheba tsela e yang mmarakeng hore na e boemong bo feng. O lokela ho sheba hore na sepalangwa seo o tlo tsamaisa thepa ya hao ka sona se boemong bo feng hore na se hlwekile kapa ha se ya hlweka.

Dumela mme ne ke re ke o tsebise hore ke fumane konteraka ho mmuso. Lefapheng la tsa Temo. Ke ile ka kena marangrang a dikgokahanyo leqhepeng la Lefapha la Temo ka bona ba phatlaladitse sekgeo seo sa mesebetsi. Mme ke ile ka kenya kopo ya ka le nna, mme ka mora dibeke tse tharo, ba ile ba kgutlela ho nna ba ntsibisa hore ke e mong wa batho ba kgethuweng, ke thabile haholo.

Ho ile hwa ba le mollo polasing ya Frederick. Mme menyenyetsi e ipitsang pele ke hore ho bonahala ho bile le motho ya lahlelang sikarete fatshe, mme a sa se tima. Mme sa qetelletse se bakile mollo mme mollo oo o ile wa tswa taolong.

Semela sena se tumme haholo setsong sa ba Khoi San. Mme ebile se hlahisa kapo se se etsa tiye. Mme se monate haholo se thusa ho hlwekisa mmele wa motho.

Lebaka baka le etsang basebetsi ba etse mohwanto. Ke hore ba re ha ba kgotsofalla moputso oo, ba o tholang. Mme ba batla ho nyollelwa moputso. Mme le hape ba re ha ba kgotsofalle taba ya hore ba sebetsa matsatsi a tsheletseng ho isa a supileng bekeng.

Eya, ke tla ba thusa hobane polasi ena ya ka ha se letho ntle le bona. Ke batho ba bohlokwa hlokwa ho nna. Mme le hape ke a tseba ke bona ba hlokometseng malapa a bona. Mme tjhelete eo ya pension e tlo ba thusa, haholoholo ha se ba fihlile dilemong tsa botsofadi.

Nka bula lebenkele la dijo tse sentseng di pheuwe. Mme ka e rekisa le hape nka ya mabenkeleng a seng a le maholo. Mme ka kopa ho ba rekisetsa yona.

Ke tlo qala pele ka ho batla dikgarafu le dipetefereko. Mme ke batle le di-basket-e tsa ho kotula kapa tsona tsa ho jala. Mme ha ke qeta ke batle le fence, ke kampele dijalo tsa ka. Mme ha kgwebo ya ka e se e hodile, ke tla batla terekere.

Eya, ke ikamahantse le melao ya mmuso. Mme ke patala basebeletsi ba ka diranta tse mashome a mararo ka hora.

Lebaka le etsang borapolasi ba thabe jwalo ngwanaka ke hore, pula ha ena e nwesetsa dijalo tsa bona. Mme ebile e nwesetsa bojwang hore bo hole ka pelenyana bo hole bo le botala hore diphoofolo tsa bona di kgone ho fula hantle.

Nkare ke ho hloka tsebo ka tsona dimela tseno. Lebaka le leng hape ke hore batho ba bangata ba rata majarete a bona, a dula a hlwekile. Mme ba re dijalo tse ngata ngata tseo di ba bakela bohlaswa ka jareteng tsa bona.

Nna ke lehlohonolo haholo hobane disebediswa tsa ka ha di robehile, ke di kgutlisetsa lebenkeleng leo ke di rekileng ho tsona. Mme nakong eo ntse beng ba di lokisa, beng ba lebenkele ba nkadima tsa bona hore ke nne ke di sebedisa ha ntse ba lokisa tsena tsa ka.

Ho na le dimela tse hlahang naheng, mme tse o kgonang hore o ka di ja. Dimela tse ka reng bo torofeiye, monokotshwai le semela sa mushroom. Mme semela sena sa mushroom sona, o hlokomele hobane ho na le se nang le tjhefu.

Dumelang, ke ne ke batla ho botsa hore na ke metjha efeng e re ka e kukang, re le lelapa hore re fumantshwe lefatshe la rona le ileng la nkuwa ke Maburu nakong ya apartheid.